Nna ke bona e le ntho e ntle hore ebe seshweshwe se kopanywa le masela a mang. Hona ho nyolla haholo taba tsa economy ya rona mona Afrika Borwa, le moo se tswang teng hantlentle Lesotho. Tjhe, ke taba tse monate tsena hobane mafatshe a mang a kgona hore a bone masela le tse ding tse ntle tseo re nang le tsona ka hare ho naha ena ya rona e ntle ya Afrika Borwa le Lesotho.

Ee, kea rata haholo ho ruta batho ba bang ka setso saka. Ebile ho monate haholo mona mo re dulang Gauteng hobane re kgona ho ithuta ka ditso tsa batho ba bang tse ngata ngata tse fapaneng. Jwale hoo le nna ho mpha monyetla wa hore ke kgone hore ke bontshe batho ba bang hore na rona setsong sa rona sa Sesotho dintho re di etsa jwang. Le ha ke sa di tsebe ka bo ngata, empa ke kgona ho ruta ka tse ding tseo ke di tsebang. Le nna ke kgona ho amohela thuto e hlahang ho ditso tse ding.

Nkgono Matladi, ke nahana hore ketso eo ya ho bipa lesea ke ketso e ntle haholo. Hobane ha re le batho re le tjena re tsamaya dibakeng tse fapaneng ebile re na le memoya e ka imelang ngwana e qetelle e mo kudisa. Jwale ke nahana hore nthwena o e etsang ke ntho e ntle haholo ho tshireletsa lesea lena le santsane le le le nyane.

Motswalle wa ka, nna le ha ke le Mosotho, empa ke ne ke ka rata ho neha ngwanaka lebitso la seZulu. Lebitso leo nka mo nehang lona, ke la Nkosingiphile. Lebitso lena le bolela hore Modimo o mfile. Ke ka hoo he ke rata ho leboha Modimo le badimo ka mpho ena e ntle eo ba mphileng yona. Lebitso leo ke utlwa ke le rata haholo. Le ha fela e le lebitso la seZulu.

Ha ke tsebe haholo ka moetlo oo ho etsuwang setjhabeng. Empa ke nahana hore ka tsatsi leo, ho tloha ho ketekwa ho hong setjhabeng.

Tjhe, nna ha ke tsebe letho ka sena. Ebile ke ntho eo ke qalang ho e utlwa ha esale.

Ho ne ho pheuwe meroho, ditholwana, rice, ting, papa le rice jwalo jwalo. Dijo tsa teng di ne di le monate haholo hobane dine di pheuwe ke merabeng ena yohle. Ho ne ho sa kgathalatsehe hore na wena o tswa hokae, haeba ho ne ho na le ntho o kgonang hore o ka e pheha hantle batho ba e thabela. O ne o neuwa monyetla wa hore o e phehe ntho eo. Ka hoo he dijo tsa lenyalong leo di ne di le monate haholo.

Tjhe, nna ha ke mo ntho le mekete. Haholoholo hobane ke sanetse ke le monyane. Ebile ha ke e tsamaye ha ngata.

Mmino ena e mmedi ha e a fapana haholo hakalo. Ebile e ntse e tsamaisana. Nna ke rata mmino ona o bitswang piano hobane ke mmino wa ka jeno, mmino wa batjha. Ke o rata haholo hobane o kenyeleditse batjha haholo ebile ke bona ba dutseng ka pele ba kganna koloi ena ya piano.

Ke nahana hore ke hobane ha o ile lebollong o kgutla o se o le motho e mong. O se o se motho yane wa pele. Ka hoo he, o lokela hore o rekelwe diphahlo tse ntjha o siye tsane tsa kgale ho bontsha hore ha o sa le yena motho yane wa pele. O se o le monna, o se o tiile, o sile boshanyana morao.

Ee, ke nahana jwalo hobane mmino wa kgale le ona mmino wa kajeno, o ntse o na le molaetsa le moelelo. Ka hoo he, wa mameleha. Ebile o ntse o le monate jwalo ka wa kgale. Empa ho fapane mona le mane.

Ee, nna setso sa ka se re ka mora lefu, tsatsi le latelang re lokela ho tlosa sefifi ka ofela. O se o tla kgetha hore na moriri o beha fatshe ka ofela kapa karolonyana ya moriri wa e ntsha. Ho kathwe hape dinala, ho boelwe hape ho arolwe diaparo tsa mofu, tse setseng e be di ya tjheswa.